Go tshameka sentle magareng ga mekgwa ya tlholego le ya botegeniki go botlhokwa mo mafelong a nang le maemo a tlelaemete e e feteletseng, mekgwa e e jaaka go dira meriti, go dirisa dithibela mowa le go tlhopha dijalo tse di emang kgatlhanong le malwetse, di thusa go netefatsa gore thobo e nna teng mme tikologo e sireletsege. Sena se supa botlhokwa jwa kgakololo le temothuo e itsegeng go tsweletsa temo e mosola mo mafelong a nang le diphetogo tse dikgolo tsa tlelaemete.

Temothuo ya segompieno e na le ditšhono tse di kgolo tsa go oketsa thobo, pabalesego ya dijo le go dirisa thekenoloji go fedisa tlala. Le ga go ntse jalo, e tshwanetse go fenya dikgwetlho tse di jaaka tlhokelelo ya thekenoloji, diphetogo tsa tlelaemete le tlhaelo ya thuto. Go fitlhelela pabalesego ya dijo, e tla tlhokana le tshegetso ya puso, boithutelo jwa balemi le phitlhelelo e lekanang le ditšhono tsa baleming jotlhe.

Merogo ke motswako wa dijo o humileng ka dikotla ditshiamiso le metsi, o nang le seabe se segolo mo boitekanelong jwa mmele, go lwantsha malwetsi le go nonotsha tsamaiso ya mala. Ka go e kopanya le dijo tharabololo tse dingwe tse di nang le dikotla jaaka dinawa, mabele le dipounama, motho a ka godisa boleng jwa dijo tsa gagwe le go tshegetsa botsogo ka kakaretso.

Temothuo ya mo ditoropong le ditshingwana mo jarateng, ke tharabololo e bonolo le e tswelelang pele go tokafatsa dijo tse di mo lefelong, go nonontsha matshelo a ditshidi tse di nang le mosola, le go aga setšhaba se se nang le botsogo le thuto. Ka jalo, go tshegetsa le go rotloetsa temothuo e ntseng jalo, ke kgato e botlhokwa mo tharabololong, diphephetso tsa phepafatso ya dijo le pabalesego ya tikologo mo ditoropong.

Balemiruo ba tshwanetse go nna kelotlhoko le go tseya dikgato tse di itekanetseng go sireletsa dijalo tsa bone, go simolola ka tlhokomelo ya 'tsatsi le letsatsi, go fitlha mo go ageng legora. Legora ke setlhotswana se se bonalang se se nang le seabe se segolo mo pabalesegong ya dijo, thobo le tswelelopele ya temo le mosola.

Mmu ke temotheo e e atlegileng, ke dikgato dife tsa konokono tsa go baakanya mmu pele ga go jala, mme ke eng fa di le botlhokwa?

Makhubu a mogote a a bakwang ke go fetoga ga tlelaemete, a ama jang thobo ya dijalo le ntshokuno ya temothuo, mme balemarui ba ka dirisa ditsela dife tsa go lepa lepana le maemo ano go fokotsa ditlamorago tseno?

Tlelaemete e ema jang mefuta ya merogo e e ka jalwang mo polasing, mme goreng ore jalo?

Dikgomo tse di fang mašwi or-e tse re dirang mašwi mo go tsone, e tshwan'tse e nne dikgomo tse e leng gore diphetse sentle, di jesiwa dijo tse di siameng gore di kgone go ntsha mašwi a a siameng.

Morogo ke naganang gore o jewa thata ke morogo o bidiwang thepe, ka gore o na le dikotla tse dintsi.

Ke nagana gore badiri ba dipolase ba kopana le dikgwetlho tse di tshwanang le jaaka go sa patelwe sentle, ba patela madi a kwa tlase mme tiro ya bone ke e ntsi thata.

Ba tshwan'tse ba netefatse gore ba phela ba le teng go tlhokomela temothuo ya bone, moaparo wa bone tshwan'tse e nne moaparo e e leng gore o na le di-reflector-a gore ba kgone go bonagala mo bosigong.

Borra rona or ke re bo ntatemogolo ba rona ba ne ba akediwa ke makgowa, ba fitlha ba ba tswela dipolase tsa bone le dikgomo, be ba simolola ba fa batho ba rona ditiro, ba simolola ba ba patela madi a kwa tlase.

Temothuo ya diphologolo gantsi e tlisa letseno mo malapeng a mantsi ga ba rekisa diphologolo, jaaka dikgomo. Go 'iriwa bo manyalo le eng, le eng jalo le jalo and-e go tlhabiwa ga tsona go a di thusa go di sireletsa mo malwetsing.

Avocado ga o batla go e jala o tsaya fela thapo ya teng, o a e jala, e be go mela setlhare, setlhare seo ke sone se se tla ntshang di-avocado. Mme go botlhokwa gore o nne o ikutulole ka kgwedi ya Sedimonthole ka gore ke teng mo e butswang teng sentle.

Batho ba kgale ba ne ba nna le dipolase mme ba sa tlhaloganye gore di tlhokomelwa jang, diruiwa tsa bone. Go ne go sena sekolo or-e go dira course-o ko diyunibesithi kapa di-college, e thusitse thata borradipolase gore ba kgone go tlhokomela leruo la bone.

Gantsi kgogo e ka dirang kgwebo e siameng ke kgogo e leng gore e kgona go beela mae, ka gonne e kgona go ntsha ditsuenyana gape di le dintsi.

Thulaganyo ya go kgetlha ka dipolasing ke e ratile thata ka gore, e thusa bangwe ka gore ba kry-e tiro gore ba ye go thusa go kgetlha maungo le dijalo tse dingwe ko dipolaseng.

Ke ne nka mmotsa gore matlalo a diphologolo ao goreng a ntsha and-e wa go dirang ka one, ke selo se nka motsang sone seo.

Tota go bolaya ke go bolaya, ga gona go bolaya mo e leng gore bo ka bontsha botho. Ga ke utlwisise kgang ya gore diphologolo di phela di bolaiwa mare ke a tlhaloganya mabaka a teng, batho ba tlhoka go ja, ba bangwe ba tlhoka go dira dira sedimo.

Rooibos-o e a farologana ka mo diteyeng tse dintsi ka gore yone e na le tatso e fapaneng e monate, wa kgona go e nwa gape o sa e tshelele mašwi.

Ba santse ba ipotse gore a pula e tla na ka nako e ba jalang ka yone na, ba itse maemo a bosa gore a dilo tsa bone di tla tlhoga kana jang.

Ke nagana dikgwetlho tse ba kopanang le tsone ke tlelaemete, go fetoga ga tlelaemete ka gore janong dipula ga di tlhole di na sentle malatsinyana a, so ke nagana gore ke yone e senyeletsang balemirui ba rooibos.

Ba tshwanetse go leka go dira dijo tse e leng gore di tsaya sebaka di sa senyege, ke gore malatsinyana a dijo di le dintsi go dirisiwa thekenoloji mo go tsona, di tlhabiwa ka dinalete and ga di dule sebaka.

Ke bona gantsi go ratiwa panana, apole le namune. Lamune ona e ratiwa thata ka Seetebosigo, ka gore e thibela malwetse a tshwanang ya ka bo go gotlhola, sefuba, jalo le jalo.

Nka rata go nna le thekenoloji e kgonang go bona gore a dijalwa di jetswe sentle na, a go tla tlhola sengwe ka nako e e siameng na.

Jaaka motho o sa itseng sepe ka polasi, nka thapa batho ba ba ileng kwa sekolong go ithuta ka tsa borraabopolasi, gore kgwebo e tle e kgone go atlega.

Ke nagana gore go ba maungo mo setsidifatsing di senyegelwa ke tatso, go na le gore ga o ikgethela ona, e be o ijela yone, go tswa ko ne jetswe teng.

Ke tlile go simolola go bolelela baagisane gore ke butse kgwebo ya go rekisa mae, ba bolelele le ba bangwe ko mmileng gore go na le mae a rekisiwang.

Ke nagana gore e file batho ba bantsi tšhono ya gore ba itirele kgwebo, ka gore morara ke selo se e leng gore se a rekiwa le gone se godisa le ikonomi.